Ndingahlala ndilinde kuba ukubuyela emva andiboni kungandinceda nganto. Kanti ukuhlala ulinde uzame ukuphola ngokwasengqondweni, uzame into omawuyenze. Mhlawumbi uthathe iincwadi ufunde, umamela umculo kungenza ungaliva elaa xesha lokulinda kuba nokushukuma ubuyele emva kuthatha ixesha nawo nako, kungakusokolisa. Ungazibona sowushiya nezinye izinto ezibalulekileyo obuzohamba nazo xa ubuyele umva.

Akukho nto ebaluleke nje ngokuthetha ebomini kuba xa uthule ngamanye amaxesha ungazibona sewusengozini ebingakwazi uba ingenzeki xa ubuthethile. So mna into endingayenza, ndingathetha nditsho uba, mqhubi, ibhasi yakho ibaleka kakhulu. Singabanye abantu sixhalabile sinexhala, zininzi iingozi ezenzeka endleleni ngenxa yokubaleka okanye kokuhamba ngesantya kwizithuthi. Zama uhlisa isantya ohamba ngaso. Uthethe, utsho uhlobo oziva ngalo. Ibalulekile leyo into.

Ukuba ukuba sendityiwe lixesha ndingazama ukucacisela umqhubi lowo webhasi ukuba ndiqhela ukhwela apha, ndingumntu okhwela apha. Ndicela bandihambise okokuba ndiyofika emsebenzini ndizotsho ngomso okanye kusuku olulandelayo xa ndizophinda ndiyokhwela kwakulaa bhasi inye, ndibhatale ndibhatalele nolwaa suku endingakhange ndilibhatale. Ukucacisa ebantwini kubalulekile kakhulu nokunyaniseka. Unyaniseke ngandlela zonke kubalulekile.

Ndingavakalelwa kabuhlungu kakhulu kuba ukuphika kubonakalisa ukudelela nokungakhathaleli le nto uyenzileyo ingalunganga. Ndingavakalelwa ndidanile futhi ndinawo nomsindo kuba akukho nto iyogqitha ukunyaniseka ebomini. Utsho qha uba into uyenzile. Ewe, nguwe ongabhatelanga. Kutheni ungabhatalanga, awunayo imali yokubhatala? Kuzanywe iindlela ke zokuba kuhlangatyezwane naloo ngxaki yakho. Le yokuba ngoku uphike, ubonakalisa ukudelela nje nokungahloniphi aba bantu balapha kule moto uyikhweleyo.

Ndingaxelela umqhubi into ebalulekileyo kukunyaniseka nakwintoni na. Ndingaxelela umqhubi lowo wemoto uba, bhuti, ndilibele isipaji sam endlini ndicela uxolo ngaloo nto. Ndizozama ngomso uba ndiphathe imali yakho. Umxelele umqhubi uba bendingxamile ndimaxhapheshu kuba bendilibona ixesha uba liyanditya. Ndicela uxolo kakhulu. Uzithobe emntwini ubonakalise imbeko, ubonakalisa udana, ubonakalisa ukuzithoba. Unyaniseke ngandlela zonke. Nangosuku olulandelayo, use imali yomntu leyo ngokunyaniseka.

Isithuthuthu ndisibona sisesinye seziqhubi esinengenelo kakhulu nesikwaziyo ukunciphisa iindleko kuba isithuthuthu asisebenzisi amafutha amaninzi njengemoto, futhi ke nyhani siyakwazi ke sona ke ukuhamba ngaphakathi singaxingiswa yithrafikhi. Ndibona uba umntu osebenzisa isithuthuthu angakwazi ukonga imali ngeyona ndlela. Futhi ungakwazi nokusisebenzisa ngeempelaveki for ukuthatha ukutya usentyenziswe njengomntu omane uthathela abantu iinto zabo kuba siyabaleka kwaye asisebenzisi mafutha manintsi njengokuba isenza inqwelomafutha okanye iimoto.

Bayachaphazeleka kakhulu abantu abasebenzisa iimoto zabo ezincinci xa amafutha asendleleni enyuka kuba kufuneka umntu azazi uba wonga imali engaphezu kwale ebekade eyonga. Xa amafutha enyukile unyusa nemali yakho ubuyonga for amafutha la ubuwasebenzisa emotweni. Uyakwazi uyakwazi ke ngoku nokuba uthathe kwimali obuyisebenzisa kwenye into wongeze kule yamafutha imali. Uya usebenzisa imali enintsi engaphezu kwale ubuyisebenzisa ngaloo nyanga, ngezi nyanga amafutha ebesezantsi. Bayachaphazeleka kakhulu futhi ichaphazelisa nendlela nendlela abonga ngayo imali.

Eyokuqala endingayenza kukuqinisekisa uba ibhasi nganye inabaqhubi ababini. Ngoku omnye oqhubayo omnye ulele. Kube khoma indawo ekhuselekileyo, indawo ezokwazi ulala umqhubi lo ungaqhubiyo, bamane betshintshiselana abaqhubi. Omnye xa eqhuba omnye ulele, omnye xa eqhuba omnye ulele. Kungazobakho umqhubi omnye ozoqhuba wonke loo mgama omde adinwe, kuba loo nto yongeza iingozi ezindleleni.